Tjhe, ha ke nahane bophelo bona ba di-influencer e le bophelo ba bonnnete. Lebaka ke hobane, nakong tse ngata o ka thola hore motho mona di-social media-eng mona tsa bo di-what what, ka hobane ha ke tlameha ho bitsa mabitso jwale. O ka thola hore mono a leng teng o hlaha a na le koloi e ntle, ntlo e majabajaba ebile o na le tjhelete e ngata, empa ha o ka se ke wa kopana le ena bonneteng, o itholle hore motho enwa hana letho ebile motho ha o ka etsahala hore a hlokahale, o thole hore motho ona jwale ke sono, se bile e tshwanetse hore re mokolokele le tjhelete hore re mo pat, so bo influencer-a bona nna tjhe ha ke nahane e le nnete.

Babapi le taba eno batswadi ba lokela hore ba etsetse bana routine. Bana ba tsoha hoseng, ba nwa lesheleshele ha ba tloha mono, ba kena tseleng ba ya matha. Ntle le hore ba kene tseleng hona ka tlung ka mona nka nna ntsa a etsa di-situp, a etsa di-pushup, a etsa di-squads. Ho tla tswa ka motho hore yena o thabela eng, empa hona tseno ha di-sit up le di-situp le di-squad ho ka thusa haholo hore mmele o ikutlwe hore o ikwetlisitse ha ke tsebe na wa nkutlwisisa.

Tjhe, batho ba baholo ka hobane se ba kgathetse, nke ke be kare ba tswelle kantle, ba ikwetlise ba etse jwang hobane matla ha sa leyo, empa di teng dintho tseo ba ka di shebellang, ba shebella mona di-TV-ng. Ho ya ka mmaraka wa lefatshe, ho ya ka phethoho wa lefatshe le ntho tse ngata tse leng hore jwang o ka di etsa for lerato empa di o etsetse tjhelete. Ntho e ngwe hape ne nkare re ba kgothalletse ke ho kena ditokofela tsena tsa ditjhelete tsa mekgatlo ena ya ditokofela, ba tsebe ho chaelana ka ditjhelete tsa bona tsa pei.

Comrade marathon ke nthwe bohlokwa haholo hobane e etsa hore matshwafo a motho a dula a ntse a le hantle. Ho matha distance e kalo ho lokolla mesifa le masapo, ebile o dula o ntso o le hantle maemong a hantle. Le sefuba e ka ba ka thata haholo hore se o tshware hobane, ha o kgona ho matha di-kilometer-a tse kalo ho bolela hono bophelong hore bophelo ntse bo le teng ho wena ebile bo bongata haholo.

Ntho e leng hore e etsa hore na ditlhoko tsa banana di ska bangata mona makeisheneng ko hobane, re tseba bolo ho tlohela nakong tsa kgale tsa bontate ntate wa bo ntate le ntatemoholo wa ka le wa ntatemoholo wa ka le ntatemoholo wa ka le ntate wa ka. Ha e sale bolo, e ntse le sports sa botho ba bontate, so banana re ba tlwaetse ka netball, re ba tlwaetse ka ditaba, ba eme ka di-gown diterateng ba ne ba bue ka batho. So ntho eno ya hore re e implement-e ntho eno ya dihlopha tsa banana tsa bolo ke ntho e ntle haholo re ka kgonang hore na re etse hore, banana ba bangata ba kgone ho tswa diterateng prevent-e teenage pregnancy ka yona.

Se ke lakatsang hore nka se etsa ke ho ba le tjhelete e ngata. Ke lakatsa ho etsa tjhelete ka hohle, ka ho tjhekela tjheleteng mona mmarakeng, ka ho tjhekela tjhelete mona dibankeng le ka dikgwebo. Wa bona ha nka thola nako, ha nkaba le nako o thole hore ke na le tjhelete le hape, nka ipha nako ka ho eketsa leruo la ka ka mmaraka ka kgutlisetsa se ke nang le sona bonyane bono ka kgutlisetsa morao ho di-charity, ho dikgutsana ka lokisa maphelo a batho, ka patalla batho di-tuition tsa sekolo ka ba le organization e le hore e non-funded, ke ya ka nka kgona hore nka thusa batho ka yona. Eno ha nka kgona ho e etsa, nka thaba haholo holo holo holo holo hona ka tsela e ngwe e makatsang.

Tjhelete e ke nahanang hore nka kgona ho e etsa mono papading ya cricket mafatsheng, ke kgwebo ya ho rekisa malamohodu le nama le di-plate. Ke rekise le di-hotdog, di-sausage roll, di-pie, ka hobane business ena ya dijo e na le matla haholo teng di-organisation-eng tse nkareng tseno, hobane di-international. Ke bona e na le tjhelete e ngata kgwebo eno ka hobane naheng tse kantle ha ba na tsona dijo tse re reng re na le tsona ka mona, tse tshwanang le malamohodu, bo nama ya hlooho ko re dijo tse rothisang mathe.

Ke ntho e ntle haholo hore na batjha ba na le sehlopha mona team-ing tse kgolo, ka hobane ho no ho thusa batjha hore ba tswe diterateng mona, ba se ka nna ba qheketsa matlo a batho, ba utswa ditjhelete tsa batho, ebe ba kgama batho strateng mona bosiu, ebe jwale ba qetelletse ba sentse bokamoso ba bona ebile ba tshwerwe, ha o sa kgona le ho tswellisa dithuto tsa hao pele o se le ntho, e leng hore di dula le toronkong ka nako tsohle. Se thusa haholo sehlopha seno se nang le youth development ka mabapi le ho aha batjha le bokamoso ba bona, kea leboha.

Ho eletsa batswadi ka bana kore na, batswadi tshwanetse hore na ba invest-e bokamosong ba bana ba bona. Ba kgothaletse bana ho etsa di-event tsa fitness, tsa wellness, tsa awareness ene ba ska tswafa le ho fa bana tjhelete hore bana ba kgone ho bona hore bona ba ratang cause ha o le motho, ha o tsebe seo o se ratang until o se tseba seo o se ratang. So nakong tse ding o hloka tjhelete hore na o kgone ho etsa ntho tse itseng, so nka kgothaletsa batswadi hore ba fe bana tjhelete ba ska tswafa ho fa bana tjhelete, ba ska tswafa ho fa bana tjhelete.